Izivimbela-nzalo zendabuko, umuntu wesifazane usebenzisa indwangu efakwe emafutheni thizeni, phecelezi i-vaginal douche. Izivimbela-nzalo zesimanje, esikhathini samanje ziningi izivimbela-nzalo ezikhona ezifana namaphilisi noma ufakwe implant phecelezi ucingo olufaka emzimbeni womuntu wesifazane ukuvikela inzalo.

Uma ngabe kuba nenkinga ebhekene nomtholampilo wasendaweni, kubalulekile ukuba umphakathi wazise abaphathi bendawo, futhi uzame ukuxhumana nabezomtholampilo ngokuphuthuma. Ngoba kukhona abantu abangakwazi ukuthi behambe okanye befike ey'ndaweni ey'thile ukuze bekwazi ukuthola imtholampilo. Ngakho imtholampilo eseduze iyabasebenzela.

Uma umngani wami ephethwe umkhuhlane, ngiyaye ngisebenzise iboza okanye ngisebenzise u-gumtree.

Lo wesifazane kungamele ahambe nawo lowo muthi, aye nawo emtholampilo. Afike athole udokotela, acele ukuba amsize ngokuthi ambhekele ukuba engawusebenzisa na lowo muthi.

Ngokubona kwami abantu asebekhulile okanye abantu abadala, kumele bakhokhelwe imali engango-three thousand five hundred. Lokhu ngikusho ngoba amazinga okudla aphezulu, futhi nempilo yamanje isidinga okuningi okudinga imali. Ngakho-ke, u-two thousand rand awukho mkhulu kangaka ekuthenini wenze zonke iy'dingo abazidingayo.

Owami umbono uthi yebo, ukhona umuntu engimaziyo osebenzisa imithi yesilungu, futhi aphinde esebenzise imithi yesizulu kanye-kanye. Lokho kuyamsiza ngoba eminye, eminye yemithi yesiZulu iyamsiza kakhulu futhi nayo yesilungu iyamsiza kakhulu. Owami umbona uthi, kumele uwazi umzimba wakho ukuthi uhambiselana nakuphi usebenzise lokhu okufanele ukusebenzise, okanye uma unganalo ulwazi lwalokho ubuze kubantu abaziyo, abafana nodokotela okanye abalaphi besiZulu.

Amadoda ngingawafundisa ngokubaluleka kokuzivikela, ngiphinde ngigxile ekuthenini kumele bazi ngezinto ezifana no-family planning, phecelezi ukuhlela umndeni, basebenzise amakhondomu.

Uma ngabe kufika i-mobile clinic okanye umtholampilo ongumahamba nendlwana, baye basisize ngokusinika amaphilisi esiwadingayo. Baphinde besize futhi labo abanabantwana ngokuthi babanikeze imithi ebafanele, bephinde bebheke indlela abakhuliswa ngayo. Baphinde besize futhi ngokugoma izingane ezincane ezidinga ukugonywa, kulabo abangakwazi ukufinyelela emtholampilo. I-mobile clinic ibuye isebenzele nabantu besifazane kakhulu, ngoba iyabasiza ukuthi bethole amaphilisi okuvikela inzalo.

Yebo, ngiphinde ngiphike futhi. Abanye abantu bakholelwa ezintweni zendabuko. Abaningi abahlala emakhaya abakholelwa ezintweni ezinabelungu phakathi okanye izinto zesilungu. Abaningi bakholelwa ey'ndaweni zasemakhaya, bakholelwe kubantu abalapha ngokwesiZulu. Owami umbone uthi, abantu kumele bafundiswe ngomtholampilo nangendlela yokunakekela umzimba wakho uma ufuna ukuphila.

Ukuzivikela kwi-TB, kubalulekile ukuhlala endaweni eshaya umoya, futhi kubalulekile ukuthi uma ngabe ukhwehlela usebenzise indwangu okanye isandla ukuvimba amagciwane ekutheleleni abanye abantu.

Yebo, kunjalo izinsiza abaye babe nazo, baba nomtholampilo ongumahamba nendlwana, ofika eduze kwalabo abangakwazi ukufinyelela ezibhedlela, okanye emtholampilo. Futhi ingumehluko omkhulu ngoba abantu abaningi bagcina bonga nanemali yokugibela uma ngabe kumele beye ezibhedlela noma .

Abantu basemakhaya bakholelwa ekuthenini, umuntu wesifazane uyena umuntu okumele akhulise umndeni. Ngakho, lokho kusho ukuthi uma umuntu eseshadile okanye engumuntu wesifazane, kumele azale ukuze umndeni wande.

Ukusoka kuyakuvikela ezifeni eziningi kanye nesandulela ngculaza.

Inyanga kusuke kungumuntu ongafaniswa nodokotela, ngoba kusuke kungumuntu ongakufundela ukuba inyanga. Kanti isangoma kusuke kuyisiphiwo ongazikhethelanga wena. Lento ifana nokuthi, kungena umuntu othize kuwe mase ephila kuwe, futhi akusize ngokuthi ukwazi ukulapha abantu okanye ubabonele izinto ezithile ezenzekayo ngabo.

Le mikhankaso yokuqwashisa umphakathi isiza kakhulu, ikakhulukazi le eqwashisa izingane ezincane ngezindaba zokwenza ucansi. Yebo, uqinisile. Izingane sezinolwazi olukhulu ngokwenza ucansi, kanye-kanye nale nto ekuthiwa i-family planning.

Yebo, ngoba abanye babantu iyabasebenzela imithi yesintu yokuthakatha.

Kungamele kwakhiwe amanye amagumbi, ukuze na labo abakhubazekile bezokwazi ukuthola indawo ebafanele, futhi bekwazi nokuthi behlale khona noma ngabe kumele bahlale isikhathi esingakanani ngenxa yesimo sabo.

Ukuze besize intsha iqonde ubungozi kokukhulelwa isencane, kungamele kube khona iziqeshana neziqeshana ezenziwayo okanye ezidlalwayo intsha izibukela, ezimayelana nobungozi bokumitha usemncane.

Abelaphi bendabuko bayaye besize abantu ngokuhlela imindeni ngokuthi babanikeza imithi okumele bayiphuze ngaphambi kokuba balale okanye benze uchansi. Lokhu kuyaye kwenziwe umuntu wesilisa esikhathi esiningi. Uyaye anikwe imbiza thizeni okumele ayiphuze izinsuku ezithile ngaphambi kokuthi ahlangane nomuntu wesifazane.

Gogo, kubalulekile ukuthi uhlale uwavulile njalo amafasitela kushaye umoya lapha endlini. Okunye okumele ukwenze ukuthi kumele ukuthi uma ngabe uhamba uhlale nabantu abaphethwe umkhuhlane.

Isikhalazo sokuqala sithi, umuntu omdala akumele azilandela amaphilisi. Into ekumele yenzeke ukuba uma ngabe loyo muntu engenaye umuntu ozomlandela amaphilisi, abantu baseklinikhi kumele behlele indlela abalethela ngayo abantu abadala amaphilisi.

Kubalulekile ukuba, uma ngabe uyindoda ufuna ukuba nomndeni uwuhlelele. Lokhu kuyokusiza uma ngabe unezinkinga zezimali, ngoba akukho lula ukukhulisa ingane ungenayo imali, okanye ungenawo umsebenzi. Futhi okunye abantu besifazane bayabambezeleka uma ngabe kumele bakhulise ingane isikhathi eside.